Alukafikeleli kumntu wonke ulwazi lokwenza imali kwiindawo zonxibelelwano, ngakumbi ke phaya emaphandleni kuba kaloku iyonke into oyenzayo kwi-intanethi okanye kwiindawo zonxibelelwano ifuna ube nedatha, idatha ifuna ube nemali. Ngoko ke abantu abangaphangeliyo nabasemaphandleni akukho lula kubo okanye nabangekho semaphandleni umntu, abantu abangathathi entweni akululanga kubo. Yingako ingase urhulumente anganedlela ethile yokwazi uxhasa abantu abasemaphandleni okanye abangafikeleli lula kwi-intanethi okanye kubuxhakaxhaka bala maxesha bokwazi unxibelelana.

Hayi, ngaba ndiyaphosisa zange ndalifumana uncedo olunjalo kuba ndihlala ke emaphandleni, andizange ndalifumana uncedo olunjalo. Uba kukhona i-load shedding, akubikho nethiwekhi emakhaya. Iithawa ezi zitsala inethiwekhi azisebenzi kwaye nezinto, noqhagamshelwano olunintsi alubikho, ngoko ke andikake azange ndalufumana uncedo olufana nomntu othi mandikonekthe okanye mandisebenzise iWi-Fi okanye i-hotspot yakhe.

Bungakhona ubungozi kodwa ke abubuninzanga ngoba ke oonqevu bangafumani itshansi yokwazi ukudala amathuba wokwazi ukusebenzisa ubutsotsi okanye ubundlobongela babo ngenxa yoqhagamshelwano olufikeleleka nakubani kodwa loo nto leyo ayenzi intoba kungabaluleki into yoba abantu boMzantsi Afrika bafumane iWi-fi okanye i-intanethi yamahala, abayidingayo ukuze bakwazi ukuphucula ubomi babo nabanamashishini axhomekeke kuqhagamshelwano okanye kwi-social media okanye ke ndingayibeka ngoba ndithi kwizinto ezifana noqhagamshelwano lweintanethi. Eyona nto ibalulekileyo ngamashishini abantu neempilo zabantu.

Kubaluleke kakhulu ukuba iWi-Fi ibe nayo iphasiwedi ngoba xa ngabe ingenoba nayo, wonke umntu angafika akonekthe. Iphinde ke ngoku ichane mna xa sekufuneka ibhatalekile kuba ndim oza kufuneka ebhatele, ekungazukwazeka ke ngoku kwabo abayisebenzisayo bengazi kuyazi bengazukhathalela nokuba indityabula kangakanani kwaye ndithatha intweni engakanani for ukuba ndikwazi ukuyibhatala. Ngoko ke kufuneka ibe nayo iphasiwedi iWi-Fi yam, ibaluleke kakhulu loo nto leyo.

Bantwana bam, njengoba ndinithengele ezi fowuni ndinithengele ngentliziyo yam ndifune into yokubangaba sikwazi ukuqhagamshelana kuba mhlawumbi nokuba andikho seca'kwenu, andikho phambi kwenu ndikwazi ukuthetha nani. Ngoba i-social media okanye ii-social networks zenza intoba abantu bakwazi ukuqhagamshelana ngendlela efikelelekayo, kungoko ke ndifuna nani ndikwazi ukuqhagamshelana nani ngendlela efikelelekayo. Kodwa into endifuna ukunilumkisa kuyo, xa ningena kwi-social media okanye kwezi social networks niyazi into eyokuba bunintsi ubungozi, inintsi, zininzi iimfundiso nemifanekiso yezinto ezingokhiyo kwi-social media. Nina ke ze ningazihoyi, ningazinaki izinto ezingokhiyo nihoye izinto ezokhayo kuphela nokuqhagamshelana nam.

Indlela lula endinokuyilungisa ngayo kuba ndibeke apha phantsi ndithethe nabo bonke. Ndibaxelele ukuba xa silapha endlini ifowuni okanye i-social media ayizanga uzozitshabalalisa uxolo nothando lwethu kuthi sonke kwasikwazi uthandana xa sihleli ndawonye, sikwazi ukumelana siqhagamshelane sihleli ndawonye. Xa sihleli sisonke abantu belapha masincokoleni, sithandane, sivane, sihoyaneni. Aze athi ke umntu xa efumana elo xesha a-free ngalo okanye azihlelele yedwa ngelo xesha okanye egqibile ukwenza izinto zakhe zesikolo, azicofele loo fowuni, azicofele loo fowuni yakhe azihoyele ke loo-social media okanye loo nto azawube eyijonga ngelo xesha. Kodwa xa sisonke masihoyaneni, sithandaneni kube mnandi kwaye umntu abe noxanduva lokwazi izinto efanuba azenze.

Kubaluleke, kubaluleke kakhulu ufunda ngeenkolo zabantu nokuba yeyiphi na inkolo ukuze uzokwazi ufunda ucaphule kwaye ukwazi ukuhluza, zezona nto ziluncedo nezingeloncedo ngoba kwinkolo nganye zikhona izinto ezinokwazi umakha okanye ezimakhayo umntu eziye zimncede. Kungoko ke kubalulekile into yoba noba inkolo umntu akazuyingena okanye akazukuyithatha ayisebenzise kuye, afunde ngayo afunde ngeenkcubeko zabanye abantu, afunde ngeenkolo zabanye abantu ukuze athathe ezona nto zibalulekileyo kulaa nkolo, aze asebenzise zona ezizimfundiso ezakhayo.